O tshwanetse go dira dipatlisiso ka dibanka tse di farologaneng le go bapisa diponagalo tsa tsona dituediso le ditirelo.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke go latlhegelwa ke madi le go bonana le di-scam-e tsa batho. Fa nka latlhelwa morago ga go dirisa forex nka itemogela gore ke editse phoso gape ke tshwanetse ke gore ke bule matlho gore ke seke ka ya gape ka tsamaisana le di-scam-e tsa batho.

Ba kgaola go fitlha ka dingwaga di le kae? Dituelo tsa dikgwedi le dikgwedi ke bokae? Madi a e leng gore ba a neya batho ke bokae?

Tsala ya me, ke ne ke sa lemoge gore ga ke go romela madi mo mogaleng wa letheka e tla thibela thuso ya loago la gago. Ke kopa tshwarelo ka seo. ke kopa gore gongwe re ka bona ditsela tse dingwe tse re ka, tse nka go tshegetsang ka sona.

Tlhwatlhwa ya madi e ya kwa godimo mme dinako dingwe e ya kwa tlase ka lebaka la di-policy tsa banka ya bogareng, maemo a ikonomi, maatla le ditsholofelo tsa inflation-e.

Ke batla dibanka tse di senang tse di senang le dituelo tsa ko tlase kgotsa tse di senang tsona ditirelo tse di jaaka go goga madi kwa ATM, go tlhokomela akhaonto le go dira madi a mantsi. Ga ka tshwanela go naya batho ba bangwe nomoro ya sephiri sa me ka gonne batho ba ka tsenya tshireletsego, tshireletso ya akhaonto ya me mo kotsing.

Diphoso tse ba di dirang ke go tlhoka thuto, taolo e e sa lekaneng ya dikotsi, go gweba go feta selekano. Ba ka, ba ka tila diphoso tseo ka go ithuta go tlhama leano la kgwebisano, go dirisa didiriswa tsa taolo ya dikotsi, go nna le maitseo.

Dipeeletso tsa dikago gantsi di tlhoka matlole a mantsi a a amegang madi a a seatleng. bang ba bonno ba na le maikarabelo a go tlhokomela go bankanya le go laola. ba thipa le lekano la rent-e di ka amega ka go fetoga ga mmaraka.

Kgwebo ya matšhonisa ga e mo molaong ebile mmuso ga o dire sepe ka taba e. Go na le batho ba bantsi mo metseng ba e leng gore ba dira kgwebo ya matšhonisa mme fela mmuso ga o etse selo. Seponisi kgotsa mapodisi ga a dire sepe.

Madi a UIF a badiwa ka diperesente, go tswa mo modiring gore ena o dirisa diperesente tse kae. A ka dirisa diperesente tse lesome kgotsa tse masome a mabedi go tswa go madi a mothapi.

Ee, kitso yona e teng fela re tshwantse re gopole gore motho mongwe le mongwe o ikeletsa ditshwetso tsa gagwe.

Peeletso e e rulagantsweng sentle ya go rola tiro e ka tlamelang ka tshireletsego ya matlole le tlhomamo. Dipeeletso tsa paka e telele di ka solofelwa molemo ke morokotso o o kopantsweng. Go busetswa madi ka tlhomamo mo tsamaong ya nako go ka thusa ka kokoanya khumo.